Wa tseba taba ya hao, ke ya utlwa hobane le rona diboko di kile tsa re hlasela, empa ke ha re fumana lenaneo lena le kileng la re thusa ho fihlella hona jwale. Lenaneho lena batho bana ba tshela letswai habedi kgweding hore poone ya rona e hole hantle hore e hole hantle e se ke ya hlola jewa ke diboko.

Ke tlo reka polasi kapa setsha ha ke qeta hona moo polasing ke batla moo ho nang le mobu o motle, e be ke lema ha e se e hodile ke tlo e rekisa, e nngwe ke tlo ipehela yona, ke tlo e etsa hore e be kgolo hore e be letlotlo la family.

Ee, ke nahana dihwai di hlahise dijalo tsena ka palo e ngata hobane rona setjhaba se setsho, tsona dijo tseo e leng hore theko ya teng ke yona e re kgonang hore re ka e patala letsatsi le leng le le leng. Hobane rona batho ba batsho lefatsheng ka bophara, bongata ba rona ha re sebetse, ra itshebetsa, ba bang ba itshebetsa, ba bang le ha ba sebetsa, empa ha ba fumane tjhelete e kalo, empa hona tjheleteng eo. Hona ho itshebetsang hoo ba kgona hore dijong tseo ba di rekang ba ba reka dijo tseo e leng tapole le mabele.

Motswalle wa tseba ha ntse ke mametse ke dutse hae mane, ke utlwile ka mananeo a temo kwana seyalemoyeng jwale a ipotsa hore na ha o thabele hore na ng re fumane boitsebiso bo eketsehileng. Ha re qeta ho hoba ke tsa temo, le rona re iqalle kgwebonyana re ye re lo ithuta ha re qeta ho ithuta be re ya re lo itemela, re bone hore na ha re ka itemela, re ke se kgono hore re thuse setjhaba sa rona na. Hobane ke nahana ho ba le boitsebiso bo eketsehileng.

Dumelang bontate, ke bona eka diphoofolo tsaka di ya fokola mmeleng jwale hodima ntse ke di bona, di ka re di ya fokola la ka bona ha ke feta polasing ya hao mane e le hore diphoofolo tsa hao dinonne empa ha pele di ntse di kula. Jwale ke ne ke batla ho tseba hore na ke etse jwang ho sireletsa diphoofolo tsa ka, hobane tlung ne se na le lefu lena la Food and Mouth Disease. Ka kopo ke kopa ho thuswa tabeng ena na ya diphoofolo tsa ka. Ha ke batle ho lahlehelwa ke tsona.

Rapolasi o tlameha ho ela hloko ha hira basebetsi o tlameha ho ela hloko hore na motho eo o tsebe ho sebetsa hantle le batho o na le ditokomane tse loketseng na o tseba ho tshwara le nako.

Ka masiba nka kgona ho etsa di-scarf o le di mmete le setoko se setelele se ka etsang hore haebenyaneng ke sa kgone ho fihlella mane hodimo, ke kgone ho phomola, phomola ditebo tsa sekgowa mane hodimo .

Rapolasi o tlameha ho bapatsa dihlahiswa tsa hae tsa polasi ya hae mona di-internet-eng aye le mabenkeleng a maholo a bontshe bo ramabenkele hore na polasi ya hae e hlahisa dihlahiswa tsefe tseo bo ramabenkele ba tla di thabela a record-e a kena ka hare ho polasi ya hae, a record-e seo polasi ya hae e se hlahisang a ba beha inthaneteng.

Dineo o hloka lesaka hore o qale leruo la dimmutlanyane.

Ho fokotsa kgatello ya maikutlo, ho eketsa tlhahiso le ho ntlafatsa tekano ya bophelo ba mosebetsi.

Jamaica e jala dimela tse leng hore dinaha tse ding ha ba na tsona.

Basebetsi ba ka ke ba fa mashome a mabedi le metso e mebedi ka hora.

Story hase kopane sa hore ho etsahetseng polasing ya Frederick, ba re ba bone feela mollo o moholoholo feela.

Re lokela ke ho beha dimela tsa rona sebakeng se kwahetsweng.